Amasu asebenza kahle ukugqugquzela abalandeli, ukuthi ukhulume ngezihloko ezibalulekile, izihloko zezinto ezenzekayo ngesikhathini sesimanje manje, ukuze ukwazi ukuthi ugcine abalandeli bakho be-engaged, bekhone ukuthi bafakaze nabo ngezinto ezenzakalayo ey'mpilweni zabo. Baphinde futhi bakhone nokumema abangani babo ukuthi bahlanganyele kuleso sihloko. Nabo bakwazi ukuthi basho amava abo ngokwenzakalayo ezimpilweni zabo.

Namhlanje siyolalela ikhonsathi yomculi edume kakhulu, bamubiza ngokuthi-ke u-DJ wetiyela elimnyama. Akuve-ke ethandwa, eyintandokazi ezweni. Uyalalelwa ngisho amakhonsathi akhe aphesheya kuyagcwala, abantu bezolalela umculo wakhe, ngenxa yokuthi umculo wakhe uyingxubevange lapho ehlanganisa khona ama-genre ahlukene, Uhlanganisa i-genre ayibiza ngokuthi i-jazz, ahlanganise ne-genre ayibiza ngokuthi i-house. Kuphinde futhi kube khona nabantu abaphefomayo becula umculo wezingoma zakhe bezicula live. So, umkhathi nje osuke ukhona laphayana or i-athmosphere yayo lo mculo ikwenza uzizwe ngazuthi nje usemhlabeni wakho wena wedwa, ngenxa yobumnandi bomculo wakhe.